Ee, ke ya di tseba diteraka di tlameha di tsamaya ka lebelo la eight kilometers per hour.

Ke tla ba jwetsa hore ba tlohelle ho jella ka tekesing ya ka mona ka tekesing ha o jellwe ha wa tlameha ho jelwe hobane ba tla etsa ho be ditshila haholo. Taxi e tlameha e dule e hlwekile ka nako tsohle.

O tla tlameha hore a kenye lebanta ha tsamaya ka koloi, a se nwe tahi, a se sebedise dithethefatsi ebe o latela ditsela.

Ho ne ho le monate haholo e nkga ha monate tekesi ya teng mokganni le ena a tsamaye a kentse lebanta ho le monate, o letsitse le mmino o phodileng haholo.

Ee, kile ha ama haholo mohanto wa batho ba ditekesi hobane ba batla ditekesi di ye hodimo tjhelete eo ba e patalang, kapa e be ba mohanto wa hore bo raditekesi ba lwana le mmuso.

Ke ikutlwa pelo ena ya ka e le bohloko haholo, empa o tla tlameha hore ke palame tekesi hore ke fihle mosebetsing le ha ke se na tjhelete ha hona ntho haona letho le ke tla le etsang ke tlameha hore ke tsamaye ke ye mosebetsing.

Ee, ke bona e le tshebeletso e nepahetseng haholo eo.

Ke bona ho le bohlokwa haholo hobane e se le batho ba tsofetseng haholo o tla tlameha hore ba thuswe le bona hore ba kgone ho phetha mabaka a bona.

Ke tla qala ka mo dumedisa, ebe ke ya mmolella hore re felletswe ke mafura tseleng, re ya Kapa ebe ke ya mo hlalosetsa hore re ne re qeta ho feta garage ya Engine Express e ka le hlakoreng le letona ho ya o lebile.

Haebe o lo palama sefofane, o tla tlameha hore o fihle pele ho hora hore o palame sefofane ebe o tsamaya le bukana ya boitsebiso ebe wa mamela ha o fitlha airport mo palamelwang difofane teng wa mamela hore o lo palamela sefofane sa ho hokae.

Eo ekaba ntho e thata haholo hobane batsofe ntse ba ithatela ho ipalamele ditekesi, ha ba batle ho se ho palama dikoloi tsena tse nyanyane tsa di-Bolt kapa tsona di-Uber.

Ke hobane Mopresidente wa pele wa motho wa motsho e leng Nelson Rolihlahla Mandela o ne a dula teng le Desmond Tutu o ne a dula teng. Ke ka mo moo ba etelang tulo eo haholo ba batla ho bona moo mopresidente wa kgale wa Afrika Borwa a na dula teng

Ke ile ka nahana seo batho ba ne ba ntjwetsa sona hore sefofane seo se lokile haholo. Hape ke ile ka bitsa e mong wa baemedi ka sefofaneng ka mo hlalosetsa hore o ho etsahala eng hore festere eo ho kena moya. Ke ikutlwile ke se monate haholo hobane ho ne hlile ho bata haholo, moya o kena fesetereng eo e nyane.

Ke leboha haholo ka Bolt e e ne ke e palame mokganni, o ne a kganna hamonate, a kentse lebanta, a letsitse le mmino e ko nako o ke o ratang haholo. Ke rata ho mo leboha ka seo a se entseng.

Renkeng o bolokelehile o bolokehile haholo hobane bo raditekesi ba tseba molemo ya bapalami ba bona. Ke ka moo ba entseng hore renkeng ho se ka ba le mathata a mangata a tshwanang le batho ba tshwarang bo dipoho, jwalojwalo ebile ho rekiswa le dijo direnkeng.

Ho se kganne ka lebelo le leholo tseleng. Ho bohlokwa haholo hobane ha o kganna ka lebelo le potlakileng, o tla etsa diphoso ebe o bolaya batho ba bangata. Ho molemo hore o latele mokgatlo wa Arrive Alive.

Ba hloka mamello hobane ha ba se na mamello, ba tla qetelletse ba lwana, ebe hona le batho ba tla tswang Kotsi Ho tshwanetse hore motho a kganna koloi, a be le mamello, hobane ha se yena feela ya tatileng kapa ya yang mabakeng a hae.

Monate wa tekesi ke moqoqo le mmino, o lo mamelang ka taxing, hona le batho ba qabolang ka tekesing ka moo.